Amasu iNingizimu Afrika engakhuthaza ngakhona, ukuthi iNingizimu Afrika ilizwe elikhulu kakhulu eziningi ezahlukahlukene. Kanye futhi nokudla okutholakala kuleli lizwe kuningi kuhlukile futhi nawamanye amazwe. Futhi ney'ndawo zethu zokudlalela imidlalo ziningi futhi zihlukene.

Imisebenzi yesikhashana nenhlalo njalo engadalwa phakathi yikuthi abantu benze isiqiniseko sokuthi indebe lapho okudlalelwa khona le ihlanzekile kanye futhi ezokuphepha zime kahle.

Kwamele benzise isiqiniseko sokuthi khona kuzonke iy'nkundla abosomabhizinisi bakhona, futhi bethole onogada abazobakada ngaso sonke isikhathi, bengaphazamiswa ngabantu bamabhizinisi amancane.

Iqembu engilithanda kakhulu kithi, iqembu lebhola lezinyawo. Izinhlelo singazithanda ukuthi abafana bethu bahlale beyimisela ngasonke isikathi.

Cha, akumelanga zifakwe eyikoleni ngoba zisuke zimosha imicabango yezingane. Ngoba imidlalo yamavidiyo asuke engenaso isiqiniseko sento eyenzakalayo emidlalweni.

Njengomuntu onolaka ongalawuleki futhi, uvele wakwata abantu bazange bakhona ukumlawula nokumbamba. Wavela waqala kanjalo-ke umsindo. Yebo, uzamile nabothishanhloko ukubamba abantu bendawo, kodwa-ke bahluleka.

Izikole ziyanxuswa ukuthi zingenelele onke lemidlalo nemicimbi yamazwe ngamazwe, ngoba esikhathini esiningi inokuba nemiphumelo emihle. Kanye futhi isize ney'ngane ezingakwazi ukuthi ezinamathalente emidlalweni.

yangakithi, yayi ngo-December. Kanye futhi abantu babejabulile kakhulu ihlanganise nomphakathi wonke. Iyasiza futhi ukukhipha ingane ezidakamizweni.

Abafundi kwamele bahloniphe amasiko abanye. Befike lapho benze lokhu abakulandile, kanye futhi bengacothosi amasiko abanye. Ukuze nabo benihlonipheke, beboneke njengabantu abaphuma endaweni ehloniphekileyo.

Ngibona kungumbono umuhle lowo, ukuthi imidlalo kwamele ibe imphoqo ngoba iyona ezosusa iy'ngane and ukuthi zingayenzi izinto ezingekho right. Uma beneskhathi, sebezohamba beyodlala imidlalo, uma bengayenzi umsebenzi wesikole.

Iyona imagemu akwi-inthanethi ayasiza kakhulu ngoba afuna umuntu aqale acabange kuqala engakathathi isinqumo.

Izinkundla zokuxhumana zinomthelela omuhle kanye futhi nomubi. So, ngaso sonke isikhathi kwamele iy'ngane zihlale futhi ziphephile. Engavumeli ukuxhaphazwa ngabantu kulezi nkundla zokuxhumana.

Intsha ingaqala ngokumodela, bese futhi bacule, badlale uku-act-a. Izinto ezingabiziyo, kancane kancane bakhuphuke.